Ke bona e le mokgwa o hantle hobane ho sebedisa mmele wa hao, ditho tseo di sebedisang ha o lema, tse ding tsa tsona di batla matla. Tse ding tsa tsona, o sebedisa mmele wa hao haholo ho ya hodimo le tlase. O etsa ntho e itseng o etsa ntho e itseng. Ka baka leno ke bona e le mokgwa o hantle ebile e le mokgwa o imametseng. O nka sebediswang ke batho ntho e leng hore ba imametse. Ha ba batle moferefere, ba batla ho etsa tsena tsohle le ho ikwetlisa sebakeng seo ba se tlwaetseng kapa sebaka seo ba se thabelang jwalo ka mahabo bona.

Nka qala pele ka ho tsamaya motseng oo ke dulang ho ona. Ebe mo nonong hee e tla ba ona moo ke qalella hore ke mathe. Ha e le ho tsa ho sesa kapa tsa ho bapala bolo ha se tseo nka di etsang, empa ho qala feela ka ho tsamaya motseng. Eba ona ke tla mathang, ekaba moo nna hee ke nka etsang teng kapa moo nka ikwetlisang teng.

Ho hapa mehope, ho thusa hore naha ya rona e ba ne le serithi hobaneng ha o tseba hantle haholo naha ena ya rona e be tsebahala ka botlokotsebe. Jwanong, ntho tse tjena di thusa hore serithi sa naha se be teng le hore naha ya rona e ska tsebahala feela ka botlokotsebe le ka bo botahwa ntho tse jwalo. Ena na e thusa le hore batho ba tsebe ka ntho tse ding tse ntle tsa naha ya rona, e se botlokotsebe feela le botahwa kapa le ntho tse ding tse mpe.

Tse ding tsa dipapadi nka ba bolo ya matsoho ya batho ba bo mme kapa yona bolo ya matsoho ya batho ba bo ntate. E nngwe hape e nka ba rugby.

Eya, ke shebella le bona ka tlung hobane e nka etsa ntho e monate ya hore ha sehlopha sa hao se hlabile ntlha le sa bona, se hla se hlaba ntlha, ntho eno e nka etsa ntwanyana fela, eseng ntwa e kgolo e nka e etsang e le hore e se ba ntwa e nka isang matsohong. Empa e nka ba nthweno fela ya tlhodisano ya dihlopha. E nka se etse ntho e kgolo hakaalo.

Sebini seo ke se ratang, ke se rata hore le sona se hlaya sebakeng, se leng se tshwana le seo ke so ke dulang ho sona. Empa o kgonne ho fitlhella ntho tse kgolo bophelong ka ona mmino wa hae.

Ho ikwetlisa ho thusa mmele wa hao le bona boko hape ho ikwetlisa le batho ba bang o ruta ka mefuta ya batho. Hobaneng bophelong o nka se dule, fela o kopana kapa o sebetsa le batho bao ba tlwaetseng o tlo kopana le batho ba bang ba o sa ba tsebeng, ba o sa ba tlwaelang.

O nkenella ka sona beke kaofela. Ebile mohlang sa ka sehlopha se hlotseng, o kgona hore a nhopotse ka yona nako eo kapa nako e fetileng ha sehlopha sa hae se ne se hlotse.

Ho ikwetlisa ho thusa hore o iphumane o se na nako le hape o sa nahane ka tsona dithethefatsi tse nno, hobane o nka bona e le dintho feela tse leng hore ha o di tsotelle, ha o na le ntho e leng hore o tsotella haholo jwalo ka ho ikwetlisa kapa ha o na le papadi e leng horeng wa e bapala.

Ke nahana ntho tse jwalo tsa ho matha Comrades Comrades Marathon-e ke ntho tse leng horeng di batla batho ba eleng horeng ba tlwaetse ho matha. Hape ba tlohetse le hore ba mathe nako e telele. Ha ke nahane batho ba bang mmele ya bona e nka ba dumella hore ba mathe nako e telele jwalo, Comrades Marathon mono nong. Empa ntho tse tse tshwanang le tsena tsa di-Comrades Marathon di thusa naha ya rona seriti sa naha ya rona, hore naha ya rona e hlahelle dibakeng tse ding. Hobaneng ha e le di-Comrades Marathon naheng ya rona, ho tla batho ba mese ba tla hore ba tlo matha moo Comrades Marathon.

Ntho e ke e fumaneng ke hore o nka ba na le lethabo kapa ho fumana lethabo ho bapaleng ha dipapadi. Le hape nka ba kgothalletsa hore ba etse jwalo. Hobaneng ha ba le dipapading mono nong ba tlwaelana le batho ba e loreng ba nka ba thusa nakong e leng hore ba tsielehile. Hobane ka nako tse ding moo dipapading ka kopana le batho bao e leng horeng ke ba dibakeng tse ding, o so tla kopana le bona ka nakong e itseng. E se le kgale ha le se le le baholo, le be le hopotsana ka tse no nong tse fetileng. Ka hona jwale, ka jwalo, hona o no ho etsa hore jwanong so, mo tlwaetse motho eno a o fe thuso haeba o hloka thuso ho tswa ho motho a tshwanang le ena, moo sebakeng seo o tla be o leng ho sona. Hobaneng ha se ha ngata o nka fumanang thuso feela ho batho bao ba tsebang.